Mushumo wa khotsi muṱani ndi u rangaphanḓa na na u tsireledza wa dovha ha vha u ṱunḓa ndi zwithu zwine zwa vha zwa vhuṱhongwa mara zwihulwane ndi u rangaphanḓa hu tshi khou rangaphanḓa muṱa woṱhe ndi tshi ralo ndi u katela mufumakadzi, mukegulu na ṅwana arali hezwi zwithu zwi yone kha uyu muṱa. Munna sa khotsi u tea u u vha a tshi kho shuma a tshi shumela vhana vhawe a vharangaphanḓa a vha sumbedza zwavhuḓi na zwi si zwavhuḓi a dovha hafhu a vhafha nḓivho ine ya ḓo vha thusa matshelo ndi hone hu rangaphanḓa.

Mushumo wa mme muṱani wa vhuṱhogwa ndi u tika khotsi a dovha a ṱhogomela vhana a dovha a bikela vhathu hayani a ṱhogomela tshiṅwe na tshiṅwe ndi khou amba thundu dzharaṱa zwi tshi ḓa kha ku kunakele na ku kulumagale na u ḓisa vhana muṱani, na u dovha hafhu u vhona uri hezwi mukalaha vha mushumoni a vha hayani zwi khou tshimbila naye u ya rangaphanḓa a tshi khou tika munna wawe fhedzi wawe ndi u ṱhogomela muṱani ngeno hayani.

Ndo aluwa ndi tshi ḓivha uri mukalaha muḓini o tendeliwa uri avhe na vhafumakadzi vhavhili kana na vhaṱanu zwi tshi ya ngori ane u khou vha ṱoḓa vhangana, fhedzi dziṅwe mvelele kana vhaṅwe vhathu a vha tendelani nazwo.

Maṅwe a maga ane a tea u tevheliwa ndi uri hu tea u vha hu na halwa hu tea u ṱhavhiwa mbudzi hu tea u vha hu na zwinefu na makhanḓela fhedzi zwihulwane hu tea u vha hu na muṱa na muhulwane a ne o ri rangaphanḓa muṱani uri ri kone u phasa na tshililo tshashu tshi pfhale.

Vhaswa sa vhaswa vha vhaṱhannga vha tea u ya thavhani hune hapfhi ngomani hafho vha swika vha guda u ḓi fara zwavhuḓi u vha munna vha dovha vha tsireledziwa kha malwadze hu tshi khou itiwa circumsition, then vha vhasidzana vha ya khombani vha fhedza vha yo tshina domba navho vha swika hune vha guda u ḓi ṱhonipha mivhili yavho ndi hezwi zwi sialala ya ri itela uri ri ḓi gudise kha u ṱhonipha mivhili yashu.

Tshiṅwe tsha zwithu zwine sa lushaka ra nga ita ndi u dzhia sialala ra isa tshikoloni hafha hune vhana vha ya hone vhoṱhe hezwi vha tshi khou aluwa vha ya vha guda nga ha mvelele yavho hayi nga luambo fhedzi fhedzi nga ha mvelele yo katela luambo lwa musanda, maitele, vhuḓifari na zwine zwa ḓo vha zwi necessary kana zwo tea nga hetsho tshifhinga ndaa.

Nṋe ndi muvenḓa mubikwa na ibve ibve ḽa vhibva nṋe nda sala ndi wa malungu zwiguluzwana zwa lunde ndi wa ngwenani ndi wa tshiṱuni hezwo zwi ita uri ndi ḓihudze nga hune ndabva ende ndi vha ndi munna vhukuma ndi tshi ḓivha vhubvo uri ndi sa hangwe vhuyo. Ndi zwa ndeme ngauri shangoni ḽa zwino kana kha tshifhinga tsha musalauno ho ḓalesa zwithu zwinzhi na nḓivho yo ḓalesa ende zwithu zwinzhi zwi kho itea nga nḓila ine zwo leluwa uri ri bve kha sialala ri ite zwiṅwe fhedzi ndi vhona zwi zwa ndeme uri luambo lwa hayani hashu lu vhulungiwe ndaa!.